E, difaha ke di rata haholo. Ka hee ha e ne tsena ya bontsha setso sa rona. Ho sebetsa ka tsona ha ke na tsebo e kaalo ka hee nako e ngata ke hodile ka nakong tsele tsa kgale mona. Mesebetsi ya basadi le mesebetsi ya bana jwanong ke ne ke sa ka ka fumana monyetla wa hore nka kgona ho sebetsa ka tsona ka lebaka la hore ke motho wa monna.

Maikarabelo a bona lenyalong ke ho hlokomedisa hore wa hae o ile ebile ho dula hona le maikarabelo a motho wa mosadi. Ko nthusisa hore le bana ba dula ba hlokile bafepedi

C Etsa hore ikopanye le badimo ba rona ke hore, leleme ka tsela e batho ba baholo ba tlileng pele ha rona latela ka teng, re tlameha hape tswele pele hore le bana le bona ba tle ba kgone hore ha ba batla ho ikopanya le badimo ba etse jwang.

Tona kgolo, Morena, ka lebaka la ho thusa setjhaba. Morena ha kgone ho ba hohle ka nako. Jwanong marena a ka bona ba le kentse arohaneng ebile le bona . Ba na le batho ba ka malapeng, ba kgona ho ba jwetsa ho etsahalang ka malapeng. Ha ba qeta mara matona a ka kgona ho nka dintho tsena ba ise ho morena. Morena o dula a tseba hore ho etsahalang setjhabeng sa hae.

Eya, nna nako e ngata ke motho a nkang dikeletso tsa batho ba baholo, ha ke lebane le mathata. Empa ha ke di sebedise ka mehla ka lebaka dintho tse ding tse re bafana le tsona, ka nako tsena tsa rona, Batho ba baholo nakong tsa bona di di se ke bua ka ntho tsa ho tshwana di-social media.

Ke karolo e kgolo e ba bophelong ba morwetsana. Bontsha re mo lokisetsa ho ba mosadi mosebetsi ba ka mo ruta ba mmuso hore lelapa la tshwariwa jwang, le hore bana ba hlokomela jwang.

Ke tlabe ke ja bongata ba dijo tse leng hore di entswe hae hobane mona ditoropong bongata ba dijo tse re a di reka. Ke bua ka ntlong mo ntho tshwana le phofo. Hae maneng ho nkuwa poone, e se ebile phofo ya hae, tshoane le ena O na die mabenkeleng, dintho tse tshwanang le tse eleng hore oa iketsetsa tsona .

Lebaka la ho etswe mosebetsi leboha badimo ha ba kgonne ho fa motho ena mosebetsi. Eya, le nna hae ba ile ba nketsetsa mosebetsi .

Lebaka la le etsang hore batho ba sa hlolo ba latela haholo ke hore ho se ho na le ditumelo tse fapafapaneng tse tshwanang le bo Kreste le bo Muslim jwanong. Ditumelo tsena ha di rate. Batho ba latele Metro di re meetlo e na yalo Na le Modimo? Jwalo ka lebaka la hore ditumelo tsena ba tlohetse meetlo jwanong ke lona lebaka le leholo le etsang batho ba sa hlolo ba latela bona